Ku kuma nseketelo wa timali hi mpfuneto wa swa mfumo. Endla ndzavisiso na ku lavisisa minongonoko ya mfumo leyi nyikaka swipfuno kumbe mpfuneto wa timali eka van'wamapurasi lava na ku pfumaleka ka mati. Swikweleti, kambisisa tindlela to lomba tibangi eka tibangi.

Ina jamu i nchumu lowu ndzi tsakelaka ku dya. Loko o wu kuma na xinkwa xo basa koxa buraweni, i nga dya i tlhela i xurha.

Van'wamapurasi lavatsongo eAfrika-Dzonga va rhandza ku byala malamula na mimango, hikuva malamula ya vona ma nghenisaka mali eAfrika-Dzonga ikhonomi eka ikhonomi ya Afrika-Dzonga. Naswona mimango na yona hi yona leyi yi va ka na xiave eka ku nghenisa mali eka ikhonomi ya Afrika-Dzonga.

Loko van'wana va vatirhi va sungula ku endla swirapha swa vona va tibyalela miroho, na mi mihandzu, na matsavu ya vona.

Muholo wa le henhla wu nga antswisa vutomi bya vona hikuva va ta va endla swilo swo antswa va hlayisa mindyangu ya vona, va yisa vana va vona eswikolweni. Laha va nga ha ta kotaka ku tirha va va tiyimiserile.

Kambela no basisa na ku lunghisa vuhlayiselo, lunghisa no basisa switirhisiwa, kambela .

Ndzi nga endla leswaku ku va na program-e ya vona leswaku va leteriwa hi vukheta.

Leswaku hi nga ngheniwi hi mavabyi kumbe ku nwa suka swi nga nwiwi eka meleke.

Ku ku xava leswi lavekaka mayelana na rihanyo ra tona, kumbe ku kuma vutivi mayelana na tihomu na vuhlayiseki bya tona.

Van'wana va va va ri hava vutivi byo loko va lava ku ku kurisa mbewu va fanekele va endlisa ku yini.

Mhaka ya vurimi ya tumbuluxa mitirho hi ndlela leyiwa yo yi katsa vanhu vo tala leswaku va kota ku tirha.

Hikuva varimi va masiku lama a va ha ri na vutivi loko swi ta ka ku ka ku rima laha va lavaka muchini hi ku va pfuneta.

Ina, hikuva swiharhi swi na mphamelo wo tala evuton'wini bya hina. Laha hi kumaka meleke yo hi hanyisana nyama, laha hi kumaka ku hanya eka swona.

Mimpfuno leyi thekinoloji yi nga na yona eka vurimi, hi kuma michini leyi hi pfunetaka hi ku rima na ku kurisa swimilana na leswaku swimilana swa hina swi nga ngheniwi hi switsotswana.

Vana va manguva lawa a va ha tibyelanga hi ku ti nghenisa ka timhaka ta Agri-BEE. Naswona a ka ha ri na vanhu lava va nga tiyimisela hi swona.

Loko a va hlangana na laha swimilana swi alaka ku kula ku ri laha swi nga ta hlaseriwa hi switsotswana swi tsandzeka ku kula na ku hanya hi ku hava mati.

Leswaku swimilana swa vona swi hlayiseka naswona swi nga onhaki.

Hi nguva ya ximumu i nga byala mavele, hi hi nguva ya xixika i nga byala malamula hikuva hi nguva ya ximumu mavele ya lava mumu naswona nguva ya ya xixika malamula ya pfumelela nguva yin'wana na yin'wana.

Swi kahle hikuva ku na ku cincacinca ka .

Hi tolovele ku dya mukhwariba, spinach na phuphuruka.

Yi nga hunguta ku xava mihandzu na swin'wana.

Hi ku va pfuneta hi swa mati, no endla leswaku purasi ra famba leswaku ikhonomi yi ta kota ku yima kahle.

Loko i khoma swihari hi ndlela ya xihluke, ku nga va na ndlela yin'wana leswaku i khomiwa.

Xana loko ma ha kula vurimi a mi byi endlisa ku yini? Naswona mi vona leswaku vurimi bya sweswi na bya khale, ku na macincelo xana?

Hikuva vatirhi va hlayisekile naswona va va va kha va swi tiva leswaku laha va tshamaka kona va nge pfuki va humelerile hi khombo.

Ku laveka swakudya swa xiyimo xa le henhla, leswi van'wamapurasi va swi tivaka leswaku swi ta kota ku nyika tihuku leswinene.

U fanele a fika mali leswaku a ta kuma mati la yo borha leswaku swimilana swa yena swi ta kula hi vutalo.

laha va tshamaka kona ni switirhisiwa swa na swona laha va tshamaka kona, na ndhawu leyi va tshamaka eka yona leswaku a yi na vunghozi xana.

Leswaku i fanekele ku cheleta swimilana swa yena naswona nakona i fanekele ku swi chelela manyoro ku nga fertilizer.

Leswaku varimi va fanekele ku seketeriwa, va nyikiwa nhlohletelo eka swa vurimi hikuva swa vurimi swi tisa mali eka ikhonomi ya hina.

Ku seketela varimi no va nyika xitsundzuxo no va seketela, no va nyika vutivi swa vurimi, no kota ku va dyondzisa hi swimilana leswi faneleke swi endliwa.

Ku nga va na nxavo wa le henhla swinene hikuva, vanhu va ta va va ri hava swakudya naswona ku ta va na nxavo wa le hansi hikuva vanhu va ta va ri hava mali yo xava swakudya.

Laha ku nga na matsavu na miroho ngopfungopfu loko swi ta ka mavele hikuva, mavele i man'wana lama ma welaka ka swin'wana swo endla mugayo. Laha vanhu va nga ta mavele ya ku endla mugayo leswaku ku ta va na vuswa.

Eka tinyimpfu ta ku lava ku endliwa nyama, a ti tshami nkarhi wo leha hikuva ti tshama ti karhi ti dlayiwa leswaku ku ta kuma ku ta kumiwa nyama. Kambe leti ta ti wulu, ta tshama nkarhi wo leha naswona ti tala hi xikongomelo xo lava ku endliwa wulu

Hikuva va byala swimilana leswi fambisanaka na maxelo, kambe loko nkarhi wu kha wu ya ma cinca laha swi endlaka leswaku swimilana swi nga ha hanyi.

Swiphiqo leswi va langutanaka na swona i ku pfuka vusiku, va tlela navusiku laha va kumaka leswaku va khomiwa hi mavabyi na ku tsandzeka ku tlela.

Ina, swi khumba minxavo ya swakudya.

Ku nga endliwa leswaku vantshwa va masiku lama va dyondzisiwa hi swa vurimi, na maendlelo ya swona nakona va nyikiwa na mitirho leswaku vurimi byi nga heleli mpfhukeni.

Hikuva swin'wana swakudya swi va swi nga ha kumeki mavhengeleni naswona laha swi vulaka ku rihanyo ra vaakatiko ri ta ya ehansi.

E-e, hikuva swi va swi onhakile va swi va swi tshama nkarhi wo leha lahaya laha swi vulaka leswaku swi borile a swa ha dyeki.

Ndzi nga byala swimilana leswi swi nga ta va swi kha swi fambiselana na maxelo ya lama leswi ndzi tivaka leswaku naswona swi ta ni hanyisa.

Ndzi nga va kombisa hi tindlela to tala leswaku na vona xirhapa lexi xi nga ta xi nga va pfuna hi swa rihanyo naswona va nga kuma vudyelo bya kahle.

I fanekele a va a ri na xikomu naswona na tinyungu ta swimilana leswi a lavaka ku byala swona.

Ku hisa ngopfu swi vangela swimilana leswaku swi tshwa swi nga ha kuli naswona van'wamapurasi va lahlekeriwa hi mali ya vona kumbe valahlekeriwa hi vatirhi.

Ndzi nga ka ndzi nga na rona hi wexe ndzi nga vitana mpfuno ndzi tlhela ndzi ri vika hikuva loko ndzo ri languta hi wexe ri nga ta ni hlula.

Mbewu yi nga hlayisiwa hi ku omisiwa hi dyambu leswaku yi ta tshama nkarhi wo leha.

Swi vanga leswaku ku va na ndhawu yintsanana ya ku ku endliwa swa vurimi.

Ku khayela nkaka wu khayeriwa hi ku tsema marhavi ya wona naswona timanga ti khayeriwa hi ku tsuvuriwa a hansi.

Swakudya swi omisiwa leswaku swi tshama nkarhi wo leha swi nga boli leswaku swi ta kota ku dyiwa nkarhi wu kha wu famba.

Ndzi nga endla leswaku ndzi swi omisa.

Ndzi nga va byela leswaku va tirhisa tikhemikhali leti va tivaku leswaku ti ta va pfuna loko swi ta eka vurimi na swimilani swa vona.

Muroho wa tin'hwembe wa kumeka haleni lowo nona wo nandzika lowu i kotaka ku wu sweka i chela na tamatisi ra wena na timanga ta wena wu dyeka.

Yendlaka leswaku vanhu va yiva swakudya emapurasini i ku va ku va ku ri leswi va swi lavaka kambe va tsandzeka ku swi ovelela naswona a hi swa ku swi nga kumiwa hi mani na mani.

U fanekele u swi u swi cheleta hi masiku hinkwawo naswona u swi nyika tikhemikhali ta swona u chela na manyoro.

Swi nga ku pfuna hi ndlela yo ya i ya kuma vutivi na maendlelo ya vurimi naswona laha i nga ta va na vuswikoti loko i se la ku sungula bindzu ra wena.

I yi vekela mati ma vila i heta i yi chela wona leswaku yi ta ma ta kota ku antswisa loko i kha i hluva naswona swi ta va easy.

A va ya dya swona a ku ri tintoma tihlanguri na mankuwa a a swi ri swin'wana swa swakudya leswi a swi va nyika matimba naswona a va tshama va tsakile a ku ha a ku ri hava na mavabyi a swi va sivela na mavabyi.

A ndzi ta endla leswaku ndzi veka darata leyi nga na gezi naswona ndzi tlhela ndzi veka na tikhamera na ti na ti-alarm leti a ti ta rila loko ku va na munhu loyi a nghenaku.

Ku nga tirhisiwa manyoro lama ma ndliwaka hi le kaya laha va yaka va ya ma teka laha ku nga cukumetiwa thyaka va teka misava leyi nga le a hansi leyi nga nona.

Mbuyelo wa kona i ku va i kota ku kuma vutivi naswona na ku tiva leswaku swi hanyisa ku yini swi ri hava misava kambe mati ntsena.

Xivangelo xa kona ku va ku ri va hlupheka loko swi ta ka swo famba naswona mali ya ku hakela swo famba yi va yi tele.

Ndza pfumela hikuva munhu loyi a nga na High Blood i fanekele a dya swakudya swa healthy naswona ku a ta kota ku va na matimba miri wa yena wu kota ku pfumela ka hinkwaswo.

Ri hlayisiwa hi ndlela ye le ya ku va muthori wa vona i tshama a va gadile naswona xin'wana na xin'wana xi va xi ri ka ndlela ya kahle.

Vurimi bya muganga byi kurisa mhaka ya vumunhu hi ndlela ya leswaku vanhu va kota ku tshegana naswona va va va ri na ntsakelo loko ku swi ta ka ka vurimi naswona hi laha va va hlanganaka kona va va ka na vuxaka kona.

A ndzi ta va byela leswaku va fanekele ku chela darada va nga se sungula hi mhaka ya vurimi naswona a chela darada leyi va tivaku leswaku a ku nga ngheni makhamba kumbe swifuwo.

A ndzi ta tsakela ku swi endla epurasini leswaku ndyangu wa mina wu ta va na vutivi loko swi ta ka timhaka ta ta vurimi naswona va ta kota ku kuma xo tihlayisa hi xona xa mundzuku xa kona.

Lava humesaka swakudya leswinene i van'wamapurasi lava va nga le makaya hikuva vona va va na vutivi ka leswi va swi ndlaka naswona swi va swi huma swi ri na mbuyelo wa kahle.

Hi makwanga hikuva swi vangiwa hi makwanga hikuva munhu i yiva swakudya a famba a ya xavisa leswaku a ta kuma mali a nga yivisi hikuva wa swi lava kumbe i lava ku swi dya kumbe i lava ku seketela ndyangu wa yena.

Seketela hikuva hi ku rhwala swibyariwa swa vona va swi xavisela matiko ma le handle va va laha varimi va kumaka mali eka swona.

Dyondzo leri ri ta pfuna van'wana va n'wina lava mi nga laha lava mi navelelaka ku va na vutivi loko swi ta eka vurimi naswona laha mi nga ta kuma tidyondzo ka swo tala leswi swi fambiselanaka na vurimi.

Va tirhisa tikhamera hinkwako laha vatirhi va tirhelaka kona leswaku ku nga vi na loyi a yivaka.

Manyoro ya tikhemikhali ya pfuneta swimilana hi ku hi ku swi nyika matimba yo swi kula naswona swi ya humesa mbuyelo ya kahle hikuva manyoro ya va ya ri na tikhemikhali.

Byi tlanga xiphemu lexikulu hikuva misava yi va yi leyi nga nona yi va yi nga helanga hikuva vurimi ku va ku ri lebyintsongo laha misava yi ti nyikaka nkarhi wa ku yi nona nkarhi loko wu kha wu famba.

Ndzi nga endla leswaku mhaka ya vurimi emadorobeni yi nyikiwa nkarhi naswona ku va na ti ndhawu letikulu leti ku nga ta va na mhaka ya vurimi hikuva mhaka ya vurimi yi nyika van'wana mintirho naswona yi nghenisa mali.

Avuxeni vaakatiko ndzi laha ku ta mi tivisa hi purasi ra mina laha ku kumekaka vhinyo le ra kahle naswona ra kumeka hi nxavo wa le hansi naswona ri kumeka ra ha ri ematshan'wini ya kahle.

Ndzi nga ndzi nga byala malamula ensin'wini ya mina maapula hikuva i swin'wana leswi swi nghenisaka mali swineneAfrika-Dzonga naswona hi leswi swi kumekaka swi kha swi byariwa mapurasini yo tala.

Ndzi nga byala timanga ta ti-nuts leto dyiwa no cheriwa emurhoweni ndzi nga byala tona hikuva i tin'wana leti ti kalaka naswona i tin'wana ta timanga leti nghenisaka mali ku tekela enhlokweni loko i byala timanga leti i ku va i fanekele i ti chelela misava yo tala naswona i famba i kha i endla xitlhopa hi xitlhopa eka ximilana xa kona xa timanga.

Ndzi nga endla leswaku ndzi borha mati leswaku tihomu ta mina ta kota ku hlayiseka kumbe ndzi nga endla damu laha ndzi nga fuwa tihomu ta mina.

Ndzi nga byela malume leswaku i fanekele ku tlhavela swifuwo swa yena leswaku swi nga ngheniwi hi mavabyi ivi swi fa.

A ndzi ta endla leswaku ku laviwa leswo sivela vuvabyi lebyi naswona lava va nga na byona va fambela kule na lava va va havaka vuvabyi leswaku ku ta va na ku kota ku tshungula vuvabyi lebyi.

Va fanekele ku hlamba mavoko naswona va mbala swo ti sivela emavokweni loko va lava ku senga masi eka homu va fanekele ku yi hlantswa hi mati yo basa leswaku va ta kota ku senga masi yo kala switsongwatsongwana.

Ndzi vona loko yi sengiwa va rhanga va hlamba mavoko va hlantswa laha ka homu la va nga ta va kha va senga kona naswona va senga hi ndlela ya vukheta.

Mali ya huku leyi va yi lavaka yi ta tlakuka hikuva ndzi fanekele ndzi charger na na ya loyi a nga ta hluva huku naswona a tlhela a yi pandza a yi humesa na swa le ndzeni a tlhela a swi basisa.

Ku languta leyi yi nga na yi nga onhaka naswona na ku kambela leswaku hi yihi yi nga ta ku humesela matsavu lamanene.

Leswaku i ta kota ku vona mafambiselo ya kona i ta va na vutivi loko swi ta eka crop rotation.

Laha ku va ka na shortage ya matsavu na swin'wana swa miroho leswi kumekaka hi mhaka ya mashelo laha ku pfumalaka ka mpfula swi endlaka leswaku ku va na shortage ya swona.

Va tirha eka swipimelo swa kahle hikuva va kota no ya va ya endzela maxaka ya vona naswona va va va va nyike na ndhawu yo tshama.

E-e ndzi vona swi nga lulamanga hikuva ku nga va na makhombo lama ma nga ta ndleka loko swi ta eka vatirhi va le mapurasini va ku tirha navusiku.

Ina hikuva masiku lama vatirhi va le mapurasini va va vona va ri na ti-rights ta vona naswona i miholo ya vona ya vonakala sweswi hikuva va lwerile timfanelo ta vona.

Ndzi tekile xiboho xa leswaku ndzi lava ku fuwa tihuku naswona vatirhi va mina ndzi ta va akela tiyindlu ta vona laha va nga ta tshama kona va hlayiseka naswona va ta tirha during the day leswaku va ta kota ku tirha va hlayisekile.

Ina va hola mali leyi ringaneke ntirho wa vona hikuva va kota ku endla swo tala ku hlayisa mindyangu ya vona na ku kota ku ti hlayisa hi voxe.

A ndzi ta kombela leswaku laha ndzi tshamaka kona ku va ku ri na mubedo ku va ku ri na xo veka mpahla na xo sweka hi swona ku va ku ri na gezi na mati.

E-e ndzi vona yi nga ri mhaka ya kahle leswaku hikuva mhaka yo tirha etimpfuleni a yi kahle ku nga va na khombo ra leswaku un'wana wa vatirhi a ba hi rihati kumbe a va unwe a ta a ta vabya after ku va a tirhile empfuleni.

Ina ndzi vona swi fanerile hikuva vanhu vatirhi va matiko man'wana va pfumela leswaku vatirhela muholo wa le hansi.

Ina ndzi vona wu ringanerile ku ya hi ntirho lowu va wu tirhaka hikuva ka lembe ra sweswi va va lwerile timfanelo ta vona leswaku va kota ku kuma mali ya xiyimo xa le henhla.

Ina va fanerile ku kuma masiku yo wisa leswaku va ta vona mindyangu ya vona naswona ku ya hi nawu na ti-rights ta vona va pfumeleriwa.

Leswi swi nga vekaka rihanyo ra vona ka nxungeto i ku va va tshama emakhwatini laha va nga kona naswona a ku hlayisekanga.

Xivangelo xo va va xota hi vatirhi i ku va vatirhisa vatirhi va vona ku vava naswona va va holela mali leyitsongo.

Ku nga va leswaku swi develop-a poison leyi nga ta veka vanhu eka xiyimo le xo ka xi nga ri xa kahle kumbe ku va na lava va nga ta lova.

E-e a ndzi se tshama ndzi yi ndla ni yi dya maendlelo ya yona va tsema nyama va yi tota munyu va yi omisa va yi neka edyambyini leswaku yi oma naswona yi kahle hikuva mi va na.

Nkoka wa kona i ku va swi va swi ri ka ndhawu ya kahle naswona a swi hatleli ku onhaka naswona vanhu va va va hlayisekile loko va dya swona.

Leswaku i ta va na swakudya leswi i nga ta swi dya loko ko tshuketana ku humelele swin'wana kumbe ku va na shortage ya swakudya.

Swakudya leswi nga le mathinini swi tshama nkarhi wo tanihi lembe kumbe malembe mambirhi swi ri emathinini.

E-e a swi hlayisekanga leswaku u dya swakudya leswi nga le thinini ku hundza siku ra swona ro hela hikuva ku nga va na ku onhaka kumbe ku vabya ka wena loko wa ha dya swakudya leswi.